Ngwana mme, ke ha ke rekile tekete ena e monana ya difofane tsa majabajaba, tsa di-first class-e, tsa nona tsa Qatar Airways. Kha ke tshwarehile jwalo ka ha lehe nthwe sa thubeheng. Ha ke kena ka moo, se ntse ke tshwaretswe hodimo, se ntse ntho tsa ka di tshwerwe ka ka nqena le ka nqena. Ha ke kena ke dula fatshe hona le sohle. Kena le tablet-e, tablet-eng ena ya teng ke kgona ho mamela mmino, ke mametse jazz ya kwana America. Ha ke ntse ke dutse ke tlisa kena le chef ya ka, chef ya ka e ntlisetsa menu. Menu wa ka se ke bona hore ke tlo jang, ke je eng? Ha ke ntse ke dutse fela, ke tlisetswa di-mocktail. Kha ke tshwarehile jwalo ka morena, monate o mokalo. Ha ke re ke a sheba, kena le pyjama tsa ka tse design-uweng ka lebitso la ka. Ke hore ntho e nngwe le e nngwe ene le monate.

Ke bona dibese tsa bona di leka, ba leka ka moo ba kgonang ka teng hore ba kgone hore ba kenyelletse batho ba baholo. Ke tena ke tjho jwalo hobane keke bone bese di feta kgafetsa-kgafetsa. Hona le bus stop dibakeng tse ngata moo eleng hore batho ba baholo ba kgona ho fumana dibese, ba kgona ho palama dibese. Ene ba di fumana ka ditjeho tse fatshe. Le batho ba dibese ba kgona ho etsa motho kapa a thuse batho ba baholo hore ba kgone ho kena, ba tswe ka dibeseng. Empa nna hoya ka nna, ke bona ekare ntho e ba ka kgonang ho lokisa ke taba ya hore batho ba baholo ba dudiswe pela monyako ho etsetsa hore ba sokola ho kena kapa ho tswa. Le batho ba kulang, ke nahana le ditulo ekare ba ka di etsa ebe ditulo tse phuthulohileng. Hoba o hlokomela hore batho ba baholo ba fihla moo ba yang teng se ba kgathetse hoba ditulo ha di a phuthuloha bakeng sa bona. Empa ke dintho tse ka lokiswang, ke ye ke bone kannete dibese ele tsona tse kgonang ho tshwara batho hantle, tse ditjeho tse fatshe.

Re ile ra kopana le papatso ya e-hailing services ya Uber le Bolt, mme ra batla dipatlisiso hantle. Ha se re fumane dipatlisiso ka nnete, re ile ra di fumana kaofela dintlha tse hlokahalang hore re hloka ho register-ra App-ong ya bona jwalo ka di-driver tse batlang ho kenella kgwebong ena. Mme ha o register-ra o kenya dintlha tsa hao kaofela le registration-e ya koloi, ebe o emela ho utlwa ho bona. Re ile ra hlokomela hore o kgona hore ha o sebeditse hantle ka beke, wa kgona ho e kwala mane tjhelete ekareng one point five ho isa ho two thousand. Jwale re shebile hore re register-re dikoloi mme re kgone ho kena kgwebong ena re tsebe ho iketsetsa lekeno.

Ke ile ka ba lehlatsipa la direnke. Ke hopola ke fihla sebakeng se seng se keneng ke sa se tsebe. Ha ke fihla moo ke theoha, be ke fihla ke botsa batho bene ke ba fumana moo hore ba mpontshe hore na ditekesi tse yang moo ke dulang teng di hokae? Itse ha ke fihla ntse ke tsamaya le bona, ka bona ntse re tsamaya re sa fihle moo re yang teng. Kgathe ene le batho bane ba rerile hore ba lo ntshwara poho, ba nkukele sohle. Ba ile ba nkukela sohle empa ka lehlohonolo hona le motho a la fihla ka koloi, a fihla nkuka re kene re leke hoba lelekisa. Empa ka bomadimabe ha ke qetella re ba fumane. Le teng ke la ba sebete sa hore ke kene koloing ya motho eke sa mo tsebeng a re, re ba lelekise. Empa ke la tela, yaba ke leka ho letsetsa moo ne ke etela teng hore ke kopa ba nthuse ka hore ke kgone ho fihla ka tlung.

Ke motho ya ithatelang dintho tse monate. Mme ha re fihla dibakeng tse jwalo, ke fihla ke theoha ke matha, ke ya ntlwaneng. Ha ke kgutla ntlwaneng, ke ikenele ka lebenkeleng, ke ithekele dintho tsa ka tse monate. Ha ke qeta ke eme ka ntle ke otlolle mmele hanyane ha ntse re emetse batho ba bang ba sokang ba kgutla dibakeng tseo ba ileng ho tsona. Ba bang ba tlabe ba ile dintlwaneng le bona, ba bang ba ile mabenkeleng ba lo reka snack-e le bona. Ebe re tsebe ho tswela pele ka leeto la rona.

Nna ke motho a ipulellang hore ha ke le tseleng, le ha e se nna a phoso. Empa ke motho a qobang kotsi ha ke bona hore ena e tla e ntobile ntse ke se phoso, ke qolla hore ke suthe motho a fete. Ha kena nthwane ya hore ke etse manganga a hore, empa ke nna a nang le tokelo ya hore ke tsamaya mona, empa ke nna ya etsang. Ke motho a qobang mathata ehlile a tlang a ntobile ka tsela e jwalo.

Ntate ke kopa re bue ka taba ke ena, ke a tseba ha se taba e bonolo hore re bue ka yona. Empa ntate, bodulong moo batho ha ba phutholoha ha ba le pela hao. Lebaka ke hobane ona le sethunya. Nna ke a tseba lebaka la hore o be le sethunya ke lebaka la hore o batla ho itshireletsa, o batla ho sireletsa kgwebo ya hao jwalo ka ha o le ditekesi. Empa jwale batho ha ba phuthuloha, le nna ha ke sana metswalle. Jwale ntate wa ka ke kopa le wena ha o le ka hara batho o ska ba le nthwane ya hore o ba tshosetse o re, nna ke tla thunya motho. Batho ha ba le pela hao ebe ha ba phuthulohe, ba tshaba ho dula pela hao hoba ba o tseba o dula o ba tshosetsa ka sethunya. Ke kopa sethunya o se sebedise bakeng sa polokeho ya rona hae mona kapa ya kgwebo ya hao. Empa re be lelapa le hlomphehileng, le nang le serithi. Eseng lelapa le tshabehang, leo batho ha ba tla ba tobane le rona ebe e tlameha ba re tshabe.